Uma endaweni yangakithi ngingathula umdlalo omusha okanye emphakathini wangakithi, ngingabethulela i-chess. I-chess-i ingumdlalo omusha omuhle ikakhulukazi ezinganeni iyawuqaqa umqondo wengane. Ikwazi ukucabanga isabalalise umqondo, umqondo wayo ungabi ndawonye. Iyayenza ingane futhi okanye umuntu omdala koja inhle kakhulu ezinganeni. Isheshe iyibambe ingane isayincane, isabalalisa umqondo. Ikwazi ukucabanga ijule ibone izinto ezingale ezinkulu ingacabangi kancane icabangale eduze. Iyasiza futhi ukwazi ukuzimatanisa nabanye abantu, okanye ukwazi ukusebenzisana nabanye abantu. Noma ukwazi ukusebenza ngama-group okanye ngamaqembu nabanye abantu. Ngoba i-chess ayilunganga ukuthi ungayidlala wedwa ngoba iyinto ekwazi ukwenza uqaqe umqondo wakho ucabange kangcono.

Kwakungu-twenty theni ngeskhathi ibhola lidlise kakhulu okanye lidle ubhedu, yilapho iBafana Bafana eyawina khona. Ngangijabule kakhulu ngaphumela emnyango ngenkulu intokozo nenjabulo ngigqoke ijezi lami leBafana Bafana ngiyithokozela iqembu lami lebhola. Ngihamba ngishaya ivuvuzela igceke lonke ngaze ngaphumela emgaqweni. Ngathi mengiphumela emgaqweni ngazithela kwabanye ontanga bami nabo bejabule njengami. Sasesihlangana sacula ndawonye kwakuyintokozo enkulu sagcina sesiphuzani neyiphuzo eyihlohlozelayo. Kanye nabanye oncamunce ndawonye sithokozela iqembu leli eliwinile. Nathi sadlala sesilingisa ukuthi amagoli bawafake kanjani nokuthi bagcine sebe wina kanjani. Kwakumnandi kukuhle konke kudelile ngalelo langa, sajabula kwamnandi sisonke.

Owami umbono ngithi ingabe kuhle kakhulu loko, loko kuzokwenza ukuthi izingane kwaziwe emphakathini ukuthi kukhona ezimatasa nako. Loko kuzokwenza izingane futhi umqondo wazo uhlale ucabanga okuhle kodwa zingalitholi ithuba lokucabanga okungalungile. Ukwenza isibonelo, ukuthi zigcine sezibamba inkunzi, zigcine sebhemi iyidakamizwa okanye ziphuze utshwala. Kanti mezimatasa nokwenza eminye imidlalo ebalulekile engenza futhi nekusasa labo liqhakaze. Ngeke basithole isikhathi sokuthi babe matasa nezidakamizwa. Konke kuyohamba kahle bazi ukuthi mabeke eskoleni bayafunda. Mekuphunywa esikoleni baba matasa nemidlalo le ebalulekile esibasizayo. Ebaqeqeshayo nebasiza ukuthi bazivocavoce bangangenwa izifo kalula besabancane.

Uhlelo engingalenza ngingaxhumana nomaspala wangakithi okanye ngixhumane nekhansela langakithi. Kube ilona elixhumana nomaspala abike udaba lokuthi silinyalelwe indawo yethu. Ebese umaspala usizela nosizo, baxhumane nabanye futhi abasezindaweni eziphezulu bafike bazosilungisela indawo. Ngokukhulu ukuphuthuma ukuze kuzoqhubeka kwenziwe izinto ngendlela ejwayelekile. Benze nesiqinisekiso sokuthi indawo bayenza ibengcono kunasekuqaleni, ne-material-i abazoyisebenzisa kube yizinto ezingabona okhimani. Kube izinto eziqinile, hhayi ezizosheshe zife noma ezisheshayo ukuzwela konke kwenziwe kube kuhle. Futhi kube yinto eqinile ezohlala isikhathi eside kushisa noma, kubanda, noma ukunetha kungabikho zinkinga.

Intsha ingasebenzisa iyinkundla zokuxhumana, intsha ingasebenzisa izincwadi, isebenzise umsakazo, isebenzise umabonakude. Kepha okungasebenza kakhulu eskhathini samanje okuhleze kusesandleni umakhalekhukhwini. Bangene eyinkundleni zokuxhumana kube yilapho begqugquzelana khona. Singakhuluma ngokuthi bengenza ama-postcard bafake ama-timeline abo, bafake kuyitethasi bagqugquzele abanye ukuthi benze ini, beyenze kanjani nokuthi ukuphi okudingayo ukuthola kuphi kanjani. Ukuze ukwazi ukwenza bakhiphe yonke imfanelo ukugqugquzela enye intsha ukuthi yenze kangcono.

Ngingenza isiqinisekiso sokuthi umfundi ngamunye uyawuthokozela lo mdlalo. Ngingenza isiqinisekiso sokuthi umfundi ngamunye ngiyamnika ithuba lokuthi angichazele yini ayithandayo ngalo mdlalo yini angayithandi ngalo mdlalo. Mese ngisebenzisa lento ayithandayo ukuthi sandise iqembu wonke umuntu akwazi ukudlala kulona leli qembu lalo mdlalo esinawo owodwa. Kuyobe loko sekwenza kube mnandi bonke abathanda okufanayo ngibabeka ndawonye. Abangakuthandi okuthize okwenzekayo kuwona lowo mdlalo ngibabeka ndawonye, ukuze nabo bazokuthokozela ukuba lapho. Kuthi mekudlalwa bakhulume ngako okwenzekayo loku abangakuthandi. Yilaba ekwenzeka abakuthandayo, bakhulume ngako. Nakubona kube intokozo ukuba khona kuleyo ndawo, angabikho noyedwa ozozisola. Ngenze isiqinisekiso sokuthi bayajabula mebe ndawonye.